Eya, ke dumellana le sona seo e ka dumellana le polelo ena ka tsela e latelang. Lebollo ke mohato o itseng o hlophisang bophelo ba ngwana hore a fetohe monna ka lebollo. Ba fuwa thuto ya setso ya boikarabello ya hlompho le ya kamano le setjhaba. Hangata banna ba hlahang lebollong ba lokela ho bontsha phapang ya ponafatsong bophelong ba bona, ba lokela ho ba le boitshwaro bo phahameng le boikarabelo e leng matshwao a monna wa nnete. Ee, e na le nnete e itseng hobane lebollo ke mohato wa bohlokwa ho setso sa rona, empa ho ba monna ha ho phethola ke ho tswa lebollong feela monna wa nnete. Ho hlahella ka diketso, maikutlo le tsela eo e phelang ka yona letsatsi le letsatsi. Polelo ena e lokela ho shejwa e le qalo e seng qetello.

Mme o bapala karolo ya bohlokwa haholo ha morwetsana a hola le ho itokisetsa ho ba mosadi wa sebele, ho mo ruta ditlwaelo tsa basadi mme o ruta morwetsana, ho hlwekisa le ho itlhokomela ho hlompha mmele wa hae. Ho apara ka mokgwa o loketseng ho sebetsa ka tlung ho pheha, ho hlatswa le mesebetsi e meng ya lelapa ho mo fa tataiso ya maikutlo le boitshwaro mme o thusa morwetsana ho utlwa le ho laola maikutlo a hae. Ho tseba ho sebetsana le diphetoho tsa bong. Ho kgetha metswalle e nepahetseng ho tseba hore tjhe, ha ho hlokahala ho ba le boitshwaro bo lokileng le bo tshwanelehileng, ho mo ruta ka ditaba tsa bong, le bophelo mme o mo hlalosetsa tlwaelo ya kgwedi. Tsela ya ho ikemela le ho qoba di kgohlano tse kotsi tshebetso ya ho thiba le bohlokwa bo ho ema pele ho etsa ditshwanelo tse itseng tsa bong.